Ke dumellana le sena haholo e le yona tsela e kgolo ebile e bolokehileng ya ho thibela pelehi le tsona dikokwanahloko. Empa nakong e re phelang ho yona, ho le boima hore batho ba ka dula ba sa etse thobalano le bana ba banyane ba inehetse ho yona, ha ba ba sa kgona ho itshwara. E bonahala yona e le tsela e nepahetseng empa e boima hore e latellwe ka ho ba bang ba sa ntsane ba latella le nakong ya jwanong.

Ke le setho sa lepolesa, ke lokela ho nka mehato e latelang ho thusa ho netefatsa polokeho ya sebaka, ho hlahloba maemo a ba amehang. Ho fana ka thuso ya pele ho letsetsa ditshebeletso tsa tshohanyetso hape, ho laola sephethephethe kapa bongata le ho bokella bopaki.

Letsholo lena la Pudungwane la banna le hlophisitswe ka sepheo se seholo sa ho phahamisa tlhokomediso ka mathata a bophelo a amang banna, haholoholo lefuba la prostate s lefuba la testicular, mathata a kelello le ho itekela maphelo ka maikutlo a ka. Letsholo lena ke mohato o moholo o motle ebile o molemo, empa ha le akaretse ka botlalo mathata ana.

Ho tobana le boemo bona, o tlameha ho ipotsa hore na moriana o fuweng ona ke kakaretso generic kapa brands feela jwalo ka panado, e leng lebitso la kakaretso paracetamol e leng lebitso la brand. Ha eba moriana o motjha o ne o na le motswako o tshwanang, ke ona o lokelang ho nka.

Ke bona e le ntho e sa nepahalang hore batsofe ba patadiswe dipetleleng tsa poraefete hobane mmele ya bona e se e fokola haholo mme ba ba le malwetse. Ha ngata ngata hodima ho le tjhelete ya bona ha ya lekana ya pension jwale ke bona e le ntho e ntle haholo e sa lokang ebile hore ba ka patadiswa hore ba thole thuso ka bophelo ba bona hobane nako eo ba leng ho yona ya dilemo ba se ba tsofetse ebile le mmele. Ha ho sa dumela hantle, ba kula ba sa qete jwale ho tjhong hore tjhelete ya bona e tla fela sepetlele, ba hloka le ho itje, ho ja dijo tse ahang mmele hantle ka baka la ho hloka tjhelete.

Ho hlapa matsoho ke karolo e bohlokwa bophelong hobane matsoho a tshwara hohle hohle moo ho kabang le dikokwanahloko. Jwale ha o sa ithuti ho hlapa matsoho kgafetsa kgafetsa, o tlo qetella o kula nako e nyane le e holo ka baka la dikokwanahloko tseo o di nkang, o di kenya molomong ka nako e nngwe le e nngwe. Le ha o tswa ntlwaneng, hlapa matsoho a hao ha o tswa ho ilo bapala. Pele o ka thusa dijo, hlatswa matsoho a hao nako e nyane le e kgolo ho o bona O ile wa tswa kapa o ile wa tshwana, wa nka nako, o hlape matsoho. Ithute hore pele o ka nka dijo, o hlape matsoho.

Ka nnete, hore phihlello ya tshenyo ya malapa mahaeng hangata e lekanyeditswe ke hore ditshebeletso tsena di fumaneha ditleliniking. Sena se etsa hore batho ba mahaeng ba se ke ba di sebedisa ka mokgwa o hobane ba ka tobana le mathata a fapaneng a kang tjhelete ya ho ya clinic, ing ho ema nako e telele boikgethelo tse kapa letsholo. Tsebo e fokolang fokolang ka thero ya malapa ha ke motho ka mong empa moemedi nka utlwisisa maikutlo a batho ba mahaeng le mathata ao ba tobanang le ona.

Hore nkgono a se ke a lebala letsatsi la ho ya sepetlele a lo bona, ngaka ke hore ke mo ngolle letsatsi la hae le o tshwanetseng a lo bona Ngaka ka lona ke lebohe moo a tla le bona ka mehla le matsatsi hore a se kebe, a lebala kapa ke nke mo letsatsi keng wa hae, ke mo etsetse sehopotso sa letsatsi sa ho ya sepetlele ho ilo bona ngaka ng mme le nna ho mo letsa thekeng waka, ke tshwanetse ho etsa bonnete ba hore ke etsa sehopotso sa nkgono ho tle ke kgone ho mo Le letsetsa Ka tsatsi leo, o tshwanetse a lo bona ngaka ka lona.

Kotsi ya mmele o moholo ke hore o be le malwetsi a mangatangata ka nako e le ngwe. Hoo ho tla bolela hore o tla kgomana le dipilisi ho ya ho ile ebile tse ngata tse fapaneng. Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo hore o se ke be le mmele o sekebe, wa ba le mmele o moholo haholo. Ho qoba ho ba le malwetsi.

Ke se ke tseba hore Phupjane ke kgwedi e kgethehileng ya bophelo bo botle ba banna, kgwedi ena e reretswe ho phahamisa tsebo le ho kgothaletsa banna ho ela hloko bophelo ba bona, ho kenyelletsa tlhahlobo ya kamehla, thibelo ya malwetse, boitlhompho ba kelello le ho ntlafatsa mekgwa ya bophelo.